Impela isizukulwane esincane kumele sifunde izindlela zakudala zokulima nezokugcina ukudla, ngenxa yokuba esikhathini samanje, abantu abasakwazi ukulima koda sebethembele kulolu hlobo olusha lomshini okuthiwa ama-tractor, nani, nani. Lokho akusiyo into engase uthembele kuyona ekulimeni noma ekutshaleni lokho osuke ukufuna. Manje mina, ngingake ngithokozele uma abantu bengabuyela ezindleleni zakudala zokulima ngoba uma ukwazile ukufaka umsebenzi wena uzenzele wena, into uyakwazi ukuyithanda, uyinakekele kakhulu. Kanti uma uyenzelwa, noma into usuyenza kube lula, awusakwazi ukuyinakekela ngokufana ngoba uyazi ukuthi uma ingalimala manje ungaphinde futhi uyiqale maphansi. Kanti uma uthatha isikhathi sakho walima njengendlela yokudala, uyakwazi ukuyinakekela futhi uqaphelele ukuthi akukho okubi okungenzeka kuyona.

Bangaqala ngokufaka umhlabathi into ekuthiwa i-fertiliser. Uma uma usuyifakile leyo fertiliser iyakwazi ukusimamisa umhlabathi ukuthi ube ukwazi ukwandisa kulezinto ekuthiwa ama-nutrients ekwazini ukuthi ukwazi ukutshala kangcono. Futhi yenza wona umhlaba ukuthi ube esimeni esihle ukuthi ukwazi futhi nokutshala wenza futhi yonke into ikhule. Uma sekushintsha kushintsha kwezulu nakho, lokho kwe-fertiliser kuyasiza ngoba uma sekungene ebusika, umhlabathi uyakwazi futhi nakho ukuthi, uma ungakasimami kahle ufake wona i-fertiliser futhi uzokwazi ukusiza uncede wona umhlabathi ukuthi ukwazi ukwesiza izinto zakho lezo usuke uzitshalile, zikhule masinyane futhi into ongayenzela isikhathi eside leyo. Uma umhlabathi wakho usushodelwe ulibele uwusiza nge-fertiliser ngoba ulusizo kuyo umhlaba, i-fertiliser.

UNokuthula angaqeda lenkinga yakhe ngokusebenzisa izindlela zemvelo. Akakwazi ukwesebenzisa ukufaka ezinye izilwane ezidla ezinye, njengo-ladybug ngoba uma seziqeda kudla lezo zilwane, zizobe sezifuna into entsha ezingayidlala bese zizobe zezifuna izitshalo ezithile ezingazidla. Bese uzobe esebuyela la aqale khona, enkingeni la aqale khona. Uma engasebenzisa ezemvelo zokubulala zonke lezinkinga zakhe, angeke abuyele endaweni eyodwa futhi uzoqala aqede ngale nkinga anayo, angeke kumbuyisele emuva. Akakwazi futhi nokusebenzisa le eyamakhemikhali ngoba uzobe esebulala izitshalo futhi uzobe esezenza ukuthi zingakwazi ukudleka.

USenzo angaqala ngokuwufaka endaweni ebandayo, obe endaweni ebendayo njengasefrijini. Aphinde futhi akwazi ukuwususa endaweni eshisayo. Ngathi wonke angavele ahambe ayowufaka noma awubeke endaweni ebandayo njengoba, njengaserondweni mhlampe uma enawo obandayo, awubeke lapho endaweni ebandayo, angeke uze isamoshakale. Lapho isikhathi satamatisi sizobe sesiba siningi. Uzobe sekwazi naye ukuyothola abantu abazowuthenga be ungakaboli.

Ukulima okuvamile kubangela ukwanda kwesisi esingcolisa umoya, ukuguguleka kwenhlabathi, ukungcoliswa kwamanzi futhi kusongela impilo yabantu. Ukulima okuphilayo kunomkhakha omncane wekhaboni kunodolozi futhi kwakha impilo yenhlabathi yemvelo. Ukuze uthole kugcwalisa imvelo, kugcwalisa imvelo, emvelo kuze uthole amanzi ahlanzekile nomoya konke, ngaphandle kwesisalela zezibulala zinambuzane ezinombothi. Futhi, lokho kusiza ukuthi konke esikwenzayo kungabeki impilo yomuntu sengcupheni, kodwa kusiza nomhlaba lo esiwasebenzisa ukuthi sandise kulokhu okukhona, singalimazanga lutho olutheni.

Uma inhlabathi isiba kanjena, abalimi esikhathini esiningi bavamise ukufuna into ekuthiwa i-fertiliser, enabakhi bomzimba. Futhi, uma bese beyifunile lento lena, iyasiza uma umhlabathi obusanda kuguguleka. Uyakwazi futhi ukwandisa abakhi bomzimba ezitshalweni lezo eyisuke lezo zitshaliwe futhi yandise nendlela izitshalo ezizokhula ngayo. Futhi, uma nesimo sezulu sisibi, zona zizokwazi ukuzimela ngenxa yokuthi zinazo izici zomzimba. Abakhi bomzimba futhi bayakwazi ukusiza zona izitshalo nazo zisimame zibe zinhle, zikhule masinyane, futhi zikwazi ukuthi zidayiselwe futhi zikwazi ukudliwa ngabantu.

Izinkinga abalimi abasafufusa ababhekene nazo ezindaweni zase makhaya, izinkinga ezinjengokuthi, abakwazi ukuthatha izitshalo zabo uma sezivuthiwe, ukuzithatha bahambe bayozidayisela abanye abantu. Futhi emakhaya kunzima ngempela ukutshala, ngezizathu zokuthi akulula ukuthola umhlaba. Uma umhlaba usuwutholile, isikhala sikhulu futhi kunzima ukuthi ukwazi ukuzitshalela wena kuso sonke leso sikhala. Okwesithathu ukuthi, uma usemakhaya kunezinto ezishodayo, ungeke ukwazi ukuzithola. Manje, ukutshala emakhaya kuyinto enhle futhi kuba kuhambe nobubi bakhona. Kodwa inkinga enkulu abalimi abangabhekana nayo, ukuthatha izitshalo zabo eseziqedile ukukhula ukuthi bayokwazi ukuzidayisa ngoba into ezobashaya, abanalo indlela yokuzithatha endaweni yase makhaya bazise endaweni yase, endaweni yasedolobheni ukuyozidayisa.

Ukushintsha kwesimo sezulu kubangwa abantu, nangendlela abantu abaphila ngayo, ngoba ithina bantu kanje ngoba siphila esandisa izinga lekhaboni ukuthi libe likhulu. Manje uma sekushise kakhulu, umhlaba nawo uyadinga ukuthi ushintshe isimo sezulu ukuze uzokwazi ukuzibuyisela ekuphileni kwawo. Uma manje, uma, uma umhlaba usushintsha isimo sezulu, usuke nawo usufuna ukuzibuyisela ekuphileni kwayo. Ngoba kanje ngoba thina siphila njengamanje siyandisa ikhaboni, futhi nane-footprint yakhona. Kanje ngoba manje sisenza izinto ezithile, izimoto lezi esizishayeayo nakho konke okunye esikwenzayo kulimaza umhlaba. Manje konke lokho kudalela ukuthi kushintshe isimo sezulu. Manje isimo sezulu angeke uzusazi ukuthi sizoshintsha sithini ngezizathu sokuthi thina siziphatha kanjani kuwo kulo mhlaba.

Lana uhlobo lomhlabathi luthinteka ngezenzo ukuthi kudingakala umhlabathi osu-right, noma ovuthiwe, noma umhlabathi omuhle, ukuze uma sitshala ama-grapes azophuma phakathi, azophuma khona emhlabathini esevuthiwe. Futhi ngezizathu sokuthi uma esevuthiwe ama-grape, ama-grapes wona ayathathwa aboliswe bese akhanda iwayini. Uma wona ephume emhlabathini emahle kakhulu, evuthwe kahle, azokwazi ukwakha iwayini enhle kakhulu nakhona

Imbewu le ejwayelekile iyona engcono kuna le e-genetically modified GMO. Ngezizathu zokuthi, imbewu le le evamisile ayigulisi abantu. Futhi abanye abantu abahambiselani nale mbewu le e-GMO genitically modified. Abahambiselani nangezizathu zokuthi isuke ingasasiyo imbewu yemvelo kodwa kusuke sekwiyimbewu eyakhiwe ngabantu ngamakhemikhali athizeni. Manje lawo makhemikhali, baningi abanye abantu abangahambiselani nawo, ekugcineni abanye bayagula, abanye uzwe kuthiwa badle ukuthi bashona. Manje, imbewu le yemvelo iyona engcono ngoba igcina ukudla kusawukudla okuphephile. Manje le i-GMO igcina isigulisa futhi ikubulala abanye babantu abavumeselani nabo.